Kubaluleke kakhulu ukuthi ahlinzeke nge-inthanethi noma nge-Wi-Fi eshibhile noma eyamahala ngoba lokhu kungawusiza kakhulu umphakathi ngoba izingane zesikole emiphakathini zidinga ukuthi zisebenzise umakhalekhukhwini ukuthi zibheke imininingwane ngezinto ezizifundayo, nabantu uma ngabe befuna imisebenzi, bayadinga ukuthi basebenzise i-Wi-Fi ne-inthanethi ukubheka imisebenzi kanye nabasebenzayo, bayakwazi ukuthi benze ezinye izinto zomsebenzi ngayo i-Wi-Fi ne-inthanethi.

ukuthi sibheke lana agcina khona imininingwane yakhe ebaluleke kakhulu. Uma ngabe singakwazi ukuthi siyithole angakwazi ukuthi aye ebhange azokwazi ukuthi aluthole usizo lokuthi livuleke i-akhawunti yakhe.

Ngazithola ngiphelelwa idatha ngingalindele. Lokhu, ngangilokhu ngibuka i-inthanethi, kunezinto angangizibheka. Lokhu kwangenza ukuthi ngihlanye ngoba kwakunezinto engingasazibheka futhi ngingakaqedi ukuzibheka.

Ukucishwa kukagesi kuyaphazamisa ukufunda kwami ngoba uma ngabe ugesi ukhona i-Wi-Fi usuke ikwazi ukuthi isetshenziswe kanti uma ngabe isicishiwe lokhu kubanzima kakhulu ukuthi uwusebenzise ngoba nayo iyacima. Uma ngabe ugesi ucishiwe, nayo i-Wi-Fi iyacima. Lokhu kwenza ukuthi ungasakwazi ukuthi usebenzise i-Wi-Fi noma uqhubeke ufunde.

Ukusebenzisa ukuhlonzwa okukude nokwelashwa kweziguli ngobuchwepheshe bezokuxhumana, kusiza kakhulu ukuthi kukwazi ukufinyelela, njengalabantu abahlala ezindaweni ezisemakhaya abangakwazi ukuthi baye njalo emtholampilo noma basheshe baluthole usizo. Lokhu kungenza ukuthi abantu bakwazi ukusizakala ngokukhulu ukushesha.

nginquma inkundla engingathanda ukuthi ngibhalise kuyo. Kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla ibe nemibhalo engezansi esekelayo nezilimi eziningi ukuze ngizokwazi ukufunda izilimi. Njengoba ngingumuntu othandayo futhi nokufunda.

Abaningi bazobe befuna ukusebenzisa leyo Wi-Fi, lokhu kungenza ukuthi i-Wi-Fi igcine isidonsa kancane, kepha akunankinga kakhulu. Singakwazi ukuthi kube nesikhathi sokushintshana ukuze sikwazi ukuthi sibe nezikhathi zomkhawulo.

Nama-league adume kakhulu, ibhola lezinyawo. Lidume kakhulu i-England Premier Soccer League, naleli elidlalwa la eMzansi, i-Nedbank Cup. Elinye futhi elidume kakhulu i-La Liga.

Izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa idatha eningi, izinhlelo zomakhalekhukhwini ezikwazi ukuthi zibukise khona, ukwazi ukubuka khona izinkundla ezisematheni ezifana nabo-Netflix nabo-Showmax.

Ngingakha ifomethi ebonakalayo futhi egqamile ezobe ifaka ukubaluleka noma izinto ezisematheni endaweni, ey'zokwazi ukuthi zibandakanye umphakathi, intsha, nanokuphila.

kahle ngezinkundla zezindaba ezifana no-News twenty-four no-Sunday World, okumele ngikhokhe inani ukuze ngikwazi ukuzisebenzisa ngoba uma ngabe uthatha ukubheka, khona abantu abasebenzayo kuzo lezi zinkundla. Nabo bayadinga ukuthi bahole. Ngakho-ke angizizwa kabi.

Ifomethi egqamile futhi enezinto ezibalulekile, okungaba izinto ezisematheni, izinto ezikhungethe umphakathi, nanokuthi kungalwisani kanjani nezingqinamba ezibhekene nomphakathi.

Ukhona umehluko. Umehluko okwi-Wi-Fi esezindaweni zasemadolobheni nesezindaweni zasemakhaya ukuthi, ezindaweni ezisemadolobheni i-Wi-Fi yakhona uyakwazi ukuthi uyisebenzise noma ikangakanani. Kusho kona ukuthi ayikaliwe, kanti ezisendaweni zasemakhaya eyakhona ikaliwe.

Kubaluleke kakhulu ukuhlela komculo esiteshini somphakathi futhi lokhu kusiza ngokuthi uyakwazi ukuthi usebenzise i-social media ukubona ukuthi ngabe umculo uthandwa kangakanani, uma ngabe usuthole ukuthi uthandwa kakhulu, loyo mculo loyo ungakwazi ukuthi uwufake esiteshini somsakazo.

Kuke kwenzeka ukuthi ngihlale, ecishe impelasonto impela ngingenalo idatha. Lokhu kwaba nomthelela omubi kakhulu ngoba ngangibona ngathi ngilahliwe, ngibona ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani ezweni ngakhile. Lokhu akungiphathanga kahle kakhulu.